Eyona nto enokwenza abantu abadala bathandabuze ukufuna uncedo kwiziko lezempilo kukuba benenkxalabo malunga nexabiso okanye iindleko. Okwesibini, basenokuba nexhala malunga neziphumo zoxilongo, uba nexhala lokuba uzoba luxanduva kubantu ahlala nabo ekhayeni. Okwesibini, abanye baba noloyiko okanye baye bangafuni uphinde baye kumaziko ozoxilongo kuba kutyeli elidlulileyo umntu waba nempatho embi akazange aphathwe kakuhle ngabongikazi okanye ngoogqirha.

Ewe, ndicinga ukuba baxatyisiwe kwaye bakhathalelwe, umzekelo xa besiya kwincedo lokuqala okanye kumaziko ezoxilongo bancedwa kuqala kuba bengabantu abadala. Xa umzekelo .

Ewe, ndiyangqina kuba imali yenkamnkam iyakwazi usetyenziswa ukuba kukhwelwe kuyiwe ngayo kumaziko ezoxilongo karhulumente okanye kuyiwe kumaziko ezoxilongo angengoka rhulumente apho umntu omdala azothi akwazi ukuzibhatalela imali kagqirha ngale mali ka nkamnkam xa efuna uncedo oluthe vetshe olungafani nolufumaneka kwindawo karhulumente.

Ndiza kuzekelisa ngelithi xa ungumongi okanye ungumongikazi kwiziko likarhulumente okanye labucala lezempilo uye ukhathalele izigulane zakho nokuba isini sinjani. Ewe ulibhinqa utatakho unesini sobudoda kodwa loo nto ayithethi kuthi awunawukwazi ukumnceda ukumhlamba ukuze naye ahlale engumntu ebantwini, ngoko akho nyathelo lingako ekungafuneka ulithathile. Koko ungamhlamba umlungise ngohlobo obunolungisa ngalo umama wakho umzekelo.

Siyavakala isicelo sakho kwaye ndiyangqinelana nawe kuba ukuhlala ekhayeni labantu abadala kunezingenelo zalo ezifana nokhuseleko kunye nokuhlalisana nabantu abaninzi, kunye nokufikelela msinyane kwiziko lezempilo. Kungoko ke ndingqinelana nawe .

Okokuqala, kukuba ungaseta i-alam ezomane imkhumbuza qho xa kufuneka esele iipilisi. Okwesibini, ukuba uleyibhele ibhotile zeepilisi ngamagama azo. Okwesithathu, kukuba wenze uluhlu lweepilisi uzibhale ngokwe mibala, umzekelo ngeyure yokuqala sela iipilisi ezimbini kwibhotile emhlophe. Okwesine, nokokugqibela wakhe ukuxhathisa uyenze mihla nezolo khona ukuze izohlala isengqondweni loo nto.

Kwikhaya labantu abadala kukho ukhuseleko, abantu abadala bahlala bekhuselekile intseni nemini. Okwesibini uncedo kwiziko lezempilo likwalapha kufitshane kulula ukuba umntu omdala asiwe endaweni yokuxilonga. Okwesithathu umntu omdala uhlala nabanye abantu abadala nto leyo yenza ukuba anxumelelane kwaye abe kwindawo abe kwisimo apho onwabe khona kuba nina njengabantwana bakhe anihlali nikhona.

Esona sizathu singamandla kukuba ixabiso lokuhlala ekhayeni labantu abadala liphezulu kakhulu. Okwesibini, kukuphuncukana nokuziphatha kwakho kuba ekhayeni labantu abadala umzali akazukwenza njengoko ebesenza kwakhe, uzophila ngolu hlobo luphila abantu bonke nto leyo ingayingxaki kwabanye abantu abadala ingathatha ixesha ukuba ayiqhele. Okwesithathu, kukuba azive eyedwa kule ndawo inabantu abadala abatsha angabaziyo.

Inyathelo lokuqala kukuba ndingahlala phantsi naye utatomncinci ndimbonise ngalo mba, ndimxelele ukuba okokuqala makathenge ukutya ingakumbi xa ngaba nguye umntu omdala apha ekhayeni makathenge ukutya ze agqibele ngotywala. Xa ngaba elo alisebenzanga icebo elesibini lelokuba ndihambe naye xa esiya enkamnkamini mhlawumbi ubukho bam buzokumenzela isazela sokuba athenge ukutya kuqala phambi koba athenge utywala.

Ukuba esi sibonelelo sijonge yena kuphela akukho abanye abantu eso sisiqalo esihle kakhulu. Into efuneka eyenzile kukuba qho ngenyanga abeke isixa semali esithile ebhankeni, leyo iya kuba yingxowa kaxakeka ayakuthi ayiphathe xa kuvele ingxaki.

Inyathelo lokuqala kukuba ndiyobuza umphathi wekliniki ukuba amayeza aphi. Xa ngaba endixelela ukuba usifakile isicelo kwindawo apho amayeza ebekufanuba aziswe kodwa awakafiki mna ndizawudlulela ndibhalele khona nje ngokubuza ukuba amayeza aphi na engekho, xa ngaba abaphenduli nabo ndibhalela kwabangentla kwabo de iyofika kumphathiswa wezempilo kuba amayeza abalulekile ezikliniki ngakumbi kuba abantu kulapho bafikelela khona kuqala phambi koba baye ezibhedlele.